Mmuso o tshwanetse ho lokisa marangrang a bona, moo ditshebeletso tsa tshohanyetso di fihlelang teng ka potlako. E leng hore haebe tshebeletso ya tshohanyetso e hlokahalang ke ya sepetlele, motho ha a founa a sebedisa phone, tshebeletso ya sepetlele e tlamehile e fihlelle ka pele le ka potlako. E sekebe ya ya dikantorong tse ding tsa marangrang a bona. E mpe e ikele hantle tshebeletsong ya sepetlele.

Clinic eo e ke dulang pela yona e nkgothaletsa hore ke etse diteko tse tharo ka selemo kapa tse nne. Nna ha ke so di etse diteko tsenono. Hobaneneng ha ke so be le matla kapo letswalo le ka nkisang hore ke di etse, empa ha nako e ntse e tsamaya ke tla di etsa diteko tsa kankere.

Seo se ya nsusumetsa hore le nna ke tsamaye ke ilo fumana keletso clinic-ng Keletso tsa clinic-ing di thusa hore motho a be le boitlhompho, boikarabelo. Mme a kgone ho a ho ikarabella bakeng sa bophelo ba hae.

Nka kenyeletsa hore batho setjhabeng ba fumane tshebeletso e fetang e ba fumanang clinic-ing e dulang e le teng ho feta ena e tsamayang. Clinic ena e tsamayang e ka thusa setjhaba ka ho ba fa meriana ya bona kapa tsona dipidisi tsa bona hore ba se ke ba ya clinic-ing ba lo fola line tse telele telele. Sena se ka ba bohlokwa ho fokotseng setjhaba clinic-ing hobaneneng clinic-ing ho tlala ho feta di-clinic tse tsamayang.

Ha ke dumellane le polelo eno e jwalo. Motho ya bolotseng o tshwanetse ho itlhokomela mme a ipaballe. Ha ho bolele hore ho bolla ho thibela tshwaetso ya H-I-V. Lebaka ke la hore letlalo leo le a lo le tlositsweng bo bo bonneng ba hae. Ke lona le ne le le bohlokwa haholo empa hee ka hobane ha le sa leyo nama eo e setseng e setse ka hore e ka fumana tshwaetso ka pelenyana feela. Jwale batho ba tshwanetse ho itlhokomela ka nako tsohle hore ba tsebe ho phema H-I-V.

Ha o batla ho tshela tjhelete moo o batlang ho tshela teng, matshwao o tlamehileng o a hlokomela ke matshwao a diperesente tsa tjhelete e tshwanetseng ho nyoloha ka yona. Mme ke ka mokgo tjhelete e hlokahalang ka teng le batho bo sebedisanang le bona, e le hore ba ba ke nnete ba etsa se nepahetseng kapa tjhe. O ka kena le marangrang a batlisisa ka moo moo ho tshelwang tjhelete e teng, hore na ke poleke e hantle kapa ke poleke e jwang. Hore o se ke wa gqebera qhekellwa hore o tshele tjhelete polekeng e fosahetseng.

Tlhekefetso ya basadi hangata le bana e bakwa ke hore motho eo a tlabeng a hlekefetsa mosadi ekaba o mo fa tjhelete kapa hona hore ha batle ho mosadi eo, a tswa a tsamaya a lo kopana le ba bang ka ntle. Hangata e bakwa ke lebaka la tjhelete le hore na monna eo itshepile ha kae ho mosadi eo. Gender Based Violence e bakwa ke ho hloka boitshepo, boitshepo, ho hloka lerato le tjhelete e ngata e hlokahalang ka hara ntlo . Le puisano ka hara mabakeng pakeng tsa batho ba babedi ka hara lelapa.

Ho fumana bophelo bo botle mahaeng ke lebaka la transport kapo tsona ho hloka koloi hore ba tsamaye ba ye moo moo ba ka fumanang bophelo bo botle teng. Ho tshwana le clinic-ing kapa teng sepetlele kalafong. Bophelo bo botle ba teng ba ba fumana ditshitiso ka lebaka la ho hloka tjhelete e nngwe hape le e leng yona ya dintho tse ba sitisang hore ba ka fumana bophelo bo botle.

Matshwao matshwao a motho ya hlokang tshebeletso ya bophelo bo botle ba kelello ke ho lebala kapa ho phetha phetha ntho. Kapa ha motho eo o mo jwetsa hore a etse se itseng, ebe yena o iketsetsa se itseng. Matshwao ao a bontsha hore motho eo o tlohe a na le bothata and o hloka hape le ho hlokomelwa ka bophelo ba hae bo botle ba kelello.

Banna ba ka tlasa kgatello ya maikutlo e ngata haholo. Hape ba na le tsebo ena e hothweng monna ke nku ha lle o llela ka hare. Monna ya saleng wa balehela ho di sebediswa tse tse fedimakang kapa tsona tse lematsang bophelo ba hae. Ho thwe ngwana ya saleng o shwela tharing. Jwale banna ba balehela ho nwa jwala le ho sebedisa dithethefatsi hore ba tsebe ho kokobetsa maikutlo a bona.

Ngaka ha e mphile mofuta wa moriana o sebetsang ho tshwana le eo a tlwaetseng ho mpha yona ke nka ba ka reka mefuta ya meriana eo e ke tlwaetseng ho e sebedisa hobaneneng meriana ena e meng e mengatangata ha ho mang ya tsebang hore ka hare e tshetse eng, ho e na eng. Le hore nako ya tsona ya hao e sebetsa e sebetsa nako e kae. Ke ka hoo ke reng nka reka mefuta ya meriana eo ke tlwaetseng ho e fuwa clinic-ing kapa hona sepetlele.

Ae, moo mo ke sebetsang teng ha hona tsela e loketseng, batho ba tsamayang ka ditulo tsa dikula . Hobaneneng e le poleke e busy haholo e rekisang dijo. Jwale batho ba tsamayang ka ditulo tsa dikola ba ka se loke ho sebetsa moo. Batho bano ba jwalo ba tsamayang ka ditulo tsa dikola ha ba hirwa hobaneneng poleke ya rona ke poleke e batlang batho ba phakisang le batho ba phelang ba le active mesebetsing.

Ho bohlokwa haholo ka tsela e kgethehileng hore tliliniki e tsamayang e fihle le mekhukhung, hobane mekhukhung moo ke hona moo re fumanang hangata ho na le bonkgono le bontatemoholo ba dulang ba sa hlokomelwa ebile ba dutse ka hara dintlo tse ditshila. Jwale ha ba tsamaya ba ya di-clinic -ing ba ya hantle e le haufinyana e le pela bona.

Nna ke nahana hore ee ke ntho e ntle enono ya hore thobalano e fokotsehe. Ho etsetsa hore batho ba se ke ba be le pelehi e ngata haholo. Empa jwale ha se kaofela batho ba ka ratang ho dula ba sa etse thobalano ka matlung a bona.

Ha o batla ho sekolo se bolotsang ke hore o tsamaye ka hara motse, o botse batho bao ba nang le bana ba bashanyana ba seng ba bollotse hore na sekolo se molaong se bolotsang ke se feng. Ke yona tlhakisetso keletso eo kenang le yona eno.